Di-rickshaw, ke karolo ya bohlokwa haholo ya bohahlaudi Durban. Haholo holo lebopong la Golden Mine. Ke di kariki, tse hulwang ke batho, tse nang le mekgabiso e metle le mebala e kganyang. Di-rickshaw ke e nngwe ya dipontsho tse kgethollang Durban. Batho ba batlang diphihlello tse ikgethang. Ba rata ho palama di-rickshaw, haholo holo bahahlaodi ba tswang dinaheng tse ding tse ka ntle.

Moo ke dulang teng. Dibese ha di sebetse. Ha re di sebedise haholo ho tsamaya ka hara metse, kapa ho tswa leka toropong ka tsona. Ha di sebetse ha kalo kalo. Dibese re di sebedisa, le tabeng ya ho tswa ka hare ho province, ho ya province-ng e nngwe. Maetong a matelele, ke hana teng moo re sebedisang dibese teng. Mme nyollelo ya tsona, e tlo nkana haholo hobane jwale, ke nka maeto a mangata haholo a ho tswa ka hare ho province. Ha bese di nyolleha, di-price tsa teng di nyolla. Di tlong ama ka tsela eo e seng hantle. Di tlong ama haholo holo. Di tlo re ama, haholo holo rona batho ba dulang mona maaheng, mahaeng ba sa itshireletsa.

Dintlha tsena tsa makoloi. A a baeti, di bakwa haholo holo ke ditsela. Hobane bo ramakoloi, ba na ba na le tsela ya hore mang o tlameha ho tsamaya tseleng e feng, mang o tlameha ho tsamaya tseleng e feng ka nako mang. Empa ha ne ba ka buisana ha mmoho ba sebetsa kaofela, ba ba le rank. Rank-eng moo, ba tsebe hore koloi e keneng pele, ke yona e tlo tsamaya e tlo yang kae. Ba kgone hore ba laole makoloi a bona. Hore ke koloi e feng e tlo tsamaya ka letsatsi le feng, ka nako mang. E tlo yang kae. Ke yona fela tsela, ha fela e mong le e mong a ntse a nahana hore o na le tsela eo a tlamehang ho tsamaya ho yona. Ke bothata bo e leng hore ha bo tlo rarolleha haufinyana.

Bakganni ba ditekesi, ba lwantshwa ke tsela. Ntwa ya bona e kgolo kgolo, ke hore ba tse ka tsela. Hore mokgatlo o feng wa ditekesi ha wa tlameha ho tsamaya tseleng e feng. Hape hape, ho na le ditekesi tse pirate-ang. Ditekesi tse pirate-ang ke ditekesi tse senang mangolo, a ho tsamaya tseleng. A ho palamisa, bapalami e ba tsamaise. Jwale ditekesi tsena tse pirate-ang, o fumana hore se dile ngata haholo, ho feta ditekesi tse nang le mangolo. Jwale ebe bana ba nang le mangolo ba ya lwana ba kwatetse bana ba senang mangolo hore ba ba nkela ba palami. Ditekesi tsena tse nang le mangolo, ha di sa etsa tjhelete e lekaneng, e neng tse ding etsang pele ho ba le ditekesi tsena tse pirate-ang di ba teng.